Kudingeka isineke, futhi nokuzinikelela ekucazululeni phakathi komnikazi we-akhawunti, futhi nabasebenzi nabasebenzisi be-akhawunti. Kube nobudlelwane nokuxoxisana phakathi kwabo bobabili.

Izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili, ukuthi uyakhona ukusebenzisa lokho ngaleso sikhathi, futhi ube ukukhokhele ngaleso sikhathi, kodwa inkontileka uyikhokhela ngesikhathi enisuke nivumelane ngaso, futhi nangemali enisuke nivumelane ngayo, neminyaka noma izinyanga enisuke nivumelane ngazo.

Izinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili, kungukuthi uyakhona ukuzisebenzisa ngalesosikhathi, futhi ube usikhokhele ngaleso sikhathi, koda inkontileka uyisebenzisa isikhathi sonke, ubese ubhadala ekupheleni kwenyanga.

Kungaba nemibhalo, yabo HIV, amapilisi kanye nemijovo, futhi kungayithuthukisa ekufinyeleleni okutheni wonke umuntu akwazi mayelana nokuphila futhi akwazi mayelana nempilo yakhe ukuthi uphila uphilile kahle noma akekho esimeni esikahle.

Ukukhokhela umabonakude wakho, umkhokhele ngesikhathi futhi uhlale umkhokhelile.

Kubaluleke kakhulu, ngoba azokwazi ukuthi ngasiphi isikhathi, futhi ngaluphi usuku okwamele alindele imidlalo ayithandayo.

Yebo, ngazizwa ngibuhlungu kakhulu, kungoba ngikhiphe imali eningi for lona, futhi bengisadinga ukwenza izinto eziningi ngalo.

Ukuba nabalandeli abaningi futhi nokuzikhangisa ezinkundleni zokuchumana.

Kuphazamisa kakhulu, ngoba angikhoni ukusebenza futhi nenethiwekhi ayikhoni ukukhonektha ukuze ngisebenze nomakhalekhukhwini udinga ugesi ukuze isebenze.

Yebo, ngoba konke okuvezwa izinhlelo zokufunda kuhambelana nemfundo futhi kuxuxuzela abafundi ukuze baphakamise imfundo futhi bayihambise phambili.

Ukuthi abantu basemphakathini bayakhona ukuthi bakhonekthe ku-Wi-Fi ukuze ba-aplayele imisebenzi ekhangisiwe. Abafundi bayakhona ukuthi babhale imisebenzi yasemakhaya ukuze baphumelele ekugcineni kweminyaka.

Angangena ngokuthi asho ukuthi ukhohlwe imininingwane yakhe, futhi angene naku ephu yakhe, ukuze akwazi ukuba phakathi kwe-akhawunti yakhe, noma asebenzise u-ephu.

Kungoba esikhathini samanje wonke umuntu uyalidinga, uyawudinga ukubukela. Umdala, umncane wonke umuntu ulingene ukuthi angabuka.

Umculo umaskandi, kungoba ubakhumbuza kudala kwabo, futhi ubakhumbuza izinto ebebazenza kudala basakhula, futhi ibakhumbuza nabantu ebebasondelane nabo ngaleso sikhathi.